Esona sityalo endinokusityala sisipinatshi ngoba sinezondlo ezininzi kwaye sikukhipha umzimba usempilweni.

Ngowona, umbona ngowona utywalwa kakhulu kwaye ukhula kwiindawo zonke ezijikeleze iNingizimu Afrika kwaye isetyenziswa ngabantu kunye nezilwanyana. And xa utyala umbona inkqubo iqala ngokulungiselela umhlaba, emva koko kufakwe imbewu yombona ngexesha elifanelekileyo ngokuqhelekileyo entla kohlaza. Umhlaba kufuneka ube nezakhamzimba ezifanelekileyo. Emva kokutyala imbewu uyafumiselwa aze umbona aqale ukukhula. Isityalo sombona sikhula side sibe side, aze emva kweenyanga ezimbalwa kuqale kuvele iindumi. Xa sele zomile ngokupheleleyo umbona uyavunwa, ngamanye amaxesha uvunwayo ngesandla okanye kusetyenziswa oomatshini.

Umoba udingeka ukwenza imveliso yeswekire, eyiloo nto edingeka kwiimpilo zabantu kwaye udingeka nakwamanye amazwe ukwenza iinto zorhwebo ezinjengeziselo.

Kufuneka sibe kumgangatho olulungileyo sibe nakumajoni omzimba, kwaye ungatyali into enye endaweni eyodwa ixesha elinintsi, ngoba oko kuya kubulala ii-nutrients zomhlaba.

Ukuhlola, ukuhlola umhlaba, ukulima, ukongeza kwezondlo, ukulungisa indlela yokunisela, ukususa izifo nezinambuzane, ukubiyela okanye ukukhusela umhlaba.

Iingenelo zokulima amahlathi kukukhusela lo mhlaba, ukuvelisa ingeniso ehlala ixesha elide, ukukhusela indalo, ukufumana izixhobo zokuphila ekhaya, ukuphucula umgangatho womoya kunye namanzi, ukudityaniswa nezinye iintlobo zokulima, ukudala amathuba emisebenzi.

Uba urhulumente okanye abaxhasi bangatyala imali kumatshini okuwola uboya, kungavela amathuba emisebenzi kunye neemveliso yasekhaya. Oku kuya kunceda amafama amancinci ukuba bazenzele ingeniso eyongezelelekileyo ngaphandle kokuthengisa iibhokhwe eziphilayo kuphela. Iiprojekthi zamaphandle ezifana neekhops zinakufumana oomatshini abahlukahlukeneyo ukuba zixhase kakuhle. Le ndlela iyadibanisa abantu abanintsi basekuhlaleni kwaye ingenisa kuluntu.

Kukulawula kakubi kwemali. Kwiimeko ezininzi imali ebekelwe uphuhliso iyaphelelwa okanye iphathwa gwengxa ngenxa yorhwaphilizo, ukungathelelwana kwenkqubo, ukungabikho kolawulo olubambekayo, ukungabikho kwesicwangciso sexesha elide. Urhulumente ebengakhange abe nesicwangciso esicacileyo sokuba imizimveliso iza kwakhiwa phi, iya kulawula ntoni, ezawuqhubeka njani ngokweemeko zomhlaba, abasebenzi kunye neemarike.

Iziqhamo ezivunwa ehlotyeni yimango, igreyiphu, ibhanana, igwava. Izityalo ezivunwa ehlotyeni, umbona, iitapile, itumato, ipelepele, ubhontshisi, iimbotyi, i-pumpkin, isonkambila, iziqholo ezithile ezifana nee-basil coredy.

Izityalo zemifuno ezimelana nemozulu yasebusika, ikhaphetshu, ispinatshi, ikholiflawa, ikhaloti, ibhitruthi, igalikhi, ianyanisi. Izityalo zaseqolo ezimelana nobusika yi-parsley, yithayima, zinintsi kwezi zityalo ezinemigca okanye iingcambu ezomeleleyo ezikwaziyo ukugcina izondlo zazo phantsi komhlaba. Ezinye zawo zithanda imozulu epholileyo kuba ubushushu obuphezulu bungenza zikhule kancinci okanye ziphume umbala.

Ezinye iziqhamo ezivuthwa ebusika yiapula, ipere, ikiwi, igwava, iorenji, ilemuni, i-grape fruit, inatjie.

Imifuno ethanda ubushushu, itumata, iipepa, ibontjisi eluhlaza, umbona, iziqholo ezithile, imango, ibhanana, i-pineapple, igreyiphu. Ezinye izityalo ezibuthathaka ebusika, iswekile yomoba, ibhatata, iskwashi.

Iziqhamo ezivuthwa ehlotyeni yimango, amathanga amanzi, umdiliya, ibhanana, inqate, amakhwatyu.

Ukucinga kwam, ndicinga ukuba kutyala kuba kufuneka kuqala ulungise umhlaba, ususe ukhula kwaye ufake umbona.

Ndingamcebisa ndithi ukutyala ujongilanga kubalulekile kakhulu kuba uneemfuno ezinintsi kwaye ujongilanga awudingi unakekelo olunintsi koko kuza kusinceda ukuba sikwazi ukuseyiva ilinge lemali.

kuba abantu abanintsi abasenalo ixesha lokwenza iigadi kuba izinto ezinintsi zokwenza iigadi ziyadura kwaye kwezinye iindawo kunqongophele nemvula.

Awona amazwe athenga iziqhamo zalapha eMzantsi Afrika yiChina, yiRussia, yiNetherlands, yiUnited States of America.

Ubungakanani bokulima bubanefuthe elikhulu kwiindleko zolimo kuba lichaza ukuba isilimo sakho senza iindleko okanye ingeniso na.

Imfuno ephezulu yemveliso, imveliso ayidingi unonophelo olukhulu kwaye iyakhawuleza ukukhula and kwaye ayidingi kunkcenkceshelwa.

Izityalo ezivunwa ebusika yiorenji, yinatshi, yi-pineapple.

Sisipinatshi, ibhotolo, ikholiflawa.